Eyona nto ingabangela abantu abadala bathandabuze ukufuna unyango eMzantsi Afrika kukuba oonesi banamhlanje abanaso isiphatho nendlela yokuthetha ebantwini abadala kwaye bayabehlulela okanye babajongile phantsi, bayabajaja ngelasemzini.

Hayi, abasabaxabisanga kuba kaloku kuba abazali abaninzi sikhe sibabone bekhala bexela iingxaki zabo neendlela abaphathwa ngazo ngabantu abahlala nabo okanye ngamanesi aphaa kwezaa ndawo bahlala kuzo kwaye nto leyo eyenza ukuba singayaziyo ukuba why kuqashwa abantu abahlulela abazali, abangenaso isiphatho.

Hayi, andicingi kanjalo ngoba kaloku abantu abadala imali yenkamnkam bangena ngayo imibutho benza ezabo ingxaki. Xa sele umntu efunyenwe okanye engaphilanga kakuhle empilweni badinga uncedo apha kuthi bacele thina sibancede, nto leyo ibonakalisayo uba abazali imali yenkamnkam bayithatha bangayigcineli ukuba bafumane ke bafumane indawo zokhathalelo lwempilo, bona bayisebenzisela ezabo izidingo.

Ndicinga ukumsa esibhedlele kwikhaya labantu abadala apho azawukhathalelwa khona noxa nje impilo yaphayana ndingayithandi. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba uya kwikhaya apho azawunakekelwa khona, azohoywa khona ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo njengomntu omdala nalapho azokhuseleka khona azokwazi nokutya kakuhle iipilisi zakhe ngokwendlela.

Owu, yinto ebalulekileyo ke le uyicingileyo ntombendala kwaye ndiyayithanda. Sisigqibo sakho, ndiyayihlonipha and apho ufuna uya khona bazokukhathalela bakuhoye bakunike neepilisi zakho ngexesha elifanelekileyo kwaye uzobe usendaweni ekhuselekileyo ngamaxesha onke. Ndicela into enye, uze ukwazi uziphatha kakuhle ngoba ke aba bantu uya kubo abanye babo abanasiphatho kodwa ke uzunyamezele uyazi uba ndiyabulela ngesigqibo sakho.

Ugogo, into ebiyomnceda bendizokwazi indlela endingamnceda ngayo kukuba qho ekusasa xa esitya isidlo sakusasa emveni koba egqibile, ayazi ukuba kuthathwa amayeza okanye iipilisi ezo ke zizomnceda empilweni kunye rhoqo ngentsasa. Nasemini ngokunjalo emva kwesidlo sasemini ngokunjalo nasemva kwesidlo sangokuhlwa nangokunjalo. Nto leyo ke yenza kube nzima ke ukuthetha naye ndingazama ngandlela zonke nokufunda ke i-sign language okanye ukuthetha ngezandla ukuze andibone uba ndiyazama uthetha ngale nto kufuneka ayenzile.

Kaloku mntasekhaya le nto ikanje, umama phayana uzofika akhathalelwe ngoonesi, uzohoywa ngoonesi. Bazomhlamba bamtyise bamnike futhi iipilisi ngexesha elifanelekileyo, kulapho ke azawugcinwa khona and loo nto leyo izotsho icuthe nomthwalo kuthi. Ngoku aphaa kwikhaya labantu abadala wena ke ungangayi uyombona, sizayombona thina ngoba kaloku le nto izamnceda ukuze abuyele esimeni sakhe. Sicela ndifuna azama ukucacisela mntase uba izomnceda ngohlobo olulungileyo le nto and izombuyisela ageyine futhi umzimba wakhe.

Izizathu ezidala ukuba abantu babe mathidala kukuba kwikhaya labantu abadala ngamaxesha amaninzi ingakumbi kula maxesha kweli xesha sikulo abasakhathalelwa abantu abadala, abahoywa. Ngoko ufumaniseke ukuba bayalanjiswa abahoywa abahlanjwa, abanikwa ngexesha elifanelekileyo ngamanye amaxesha iipilisi zabo. Yiyo loo nto ufike bengathandi ncam abantu ukubasa khona befuna bekhetha ukuzihlalela nabo okungcono uba bahoye ngokwabo.

Indlela engcono endinokwenza ngayo kukuba ke rhoqo ngemini yenkamnkam ndihambe naye siye edolophini apho azofika athenge khona ukutya, ngemali eshiyekileyo akwazi ke ukuzithengela okanye ukuzenzela iimfuno zakhe azonwabise kodwa abe eqale ekuthengeni ukutya kwalapha endlini azokutya yena.

Into engcono anoyenza okanye emakayenze kukuba rhoqo okanye angene kwimibutho angene kumbutho westokfela apho azokwazi khona ukugcina imali nalapho azokwazi khona ukuba okanye ukuba ancedeke ngendlela efanelekileyo, nalapho azobona khona ukuba imali yakhe ayimki namanzi.

Okokuqala ndingafowunela kwiSebe lezeMpilo ndifune ingcaciso malunga namayeza angaphelelanga kunye namayeza ezigulane angonelanga. Okwesibini ndingaqinisekisa ukuba ayafika kwaye afika ngethuba kwaye into enjena ndibaqinisekise abahlali nezigulane ukuba akusokuze iphinde yenzeke.

Ndingazama uthetha ngolwimi okanye ngolwimi elaziwa yindodakazi yakhe okanye ndizame umntu onokwazi umtolikela ngokukhawuleza ngendlela azokwazi ukuva ngayo okanye ndicacise ngolwimi olulula kwaye nolufutshane kwindodakazi yakhe, izokwazi ukumcacisela kakuhle.

Bahlali, molweni kwaye ndiniphathele iindaba ezingekho mnandi. Ngendlela ezingekho mnandi kodwa ke ndizoxolisa, ndiyabaxolisela. Kuthiwa apha kwenziwe impazamo ithunyelwe kwenye indawo ithunyelwe kwenye indawo indwendwe eli bekuthiwa lizawufika. Into ebuhlungu ke ngoku yile yokuba alisazukubuya ngamva into ethi ukuba alisezi kweli cala. Le indawo ndiyayixolisela. Bendicela nje ningadani koko bazophinda babuye ngomhla othile abathi bawubeke.